Imbopheleleko yenqalatha lomkhwetha kukuncedisa ngezinto ezithi zidingwe ngumkhwetha, ukutya nezinye izinto, nokuba inqalathi likwazi ukuthunywa ngumkhwetha xa kukho izinto umkhwetha azifunayo ngexesha lakhe ahleli lona esuthwini.

Imbophelelo yekhankatha lomkhwetha kukuba lincedisa nomkhwetha ngexesha lakhe alihleliyo esuthwini. Ukuncedisana naye ukuba aphile, amnike amacebo neendlela anokuzisebenzisa ukuze aphile. Enye indima edlalwa kakhulu likhankatha lomkhwetha kukufundisa umkhwetha ngendlela yokuziphatha, indlela yokuziphatha xa ephumile nokuba kuthetha ukuthini ukuba yindoda ekuhlaleni nakwifemeli yakhe umkhwetha.

Eyona nto ibalulekileyo umntu xa epheka ipapa kukuba amanzi wakhe funeka abe maninzana apha embizeni, angabikho mancinci kwaye agalele ityuwa. Amanzi wakhe funeka abile. Ukubila kwawo amanzi wakhe agalele umgubo okanye umilimili azamise. Funeka aqinisekise ukuba ekuzamiseni kwakhe uzamisa ukuze wonke umgubo udibane namanzi ukuze ipapa yakhe izofudumala ivuthwe kakuhle. Funeka ke isitovu sakhe okanye umlilo wakhe ungabikho mkhulu ukwenzela ukuba ipapa yakhe ingazutsha kwaye ibhadle kakuhle.

Isizathu sokulobolisa kubazali bentombi ecelwa umtshato kukukwakha ubuhlobo nabazali kunye nosapho lwentombi leyo, kukuqinisekisa ukuba umntu lo ucele umtshato uqinisekile kwaye uyayithanda intombi le ayicele umtshato. Loo nto ke ibangela ukuba amasapho la mabini amanyane nawo kubudlelwane obuzothi bukhulise esi sibini sithi sithatha uhambo lokutshata.

Igama endicinga ukuba alilifaneli elinye lamalungu osapho lwam nguLuxolo kuba umntu owathiwa eli gama akalilandeli, akanalo uxolo tu kuba ngoyena mntu kusoloko kuzanywa ukuthethwa naye ngezinto azenzayo ezingabaphathi kakuhle abanye abantu ingakumbi abazali bakhe. Uhlala eqhwaya udushe ngamaxesha onke.

Indlela yokucela umtshato apha esiNtwini kuquka ukuncokola neentombi le ufuna okanye oceba ukuyitshata okanye ukuyicela umtshato, wandule ke ucela kusapho lwakho ukuba lubhale ileta ezothi iye kusapho lentombi leyo uyicela umtshato. Wabe oko ke ukwenzile kwaye kwavunywa ukuba ungaza ekhayeni lentombi uzokucela umtshato, ungandula ke ukuthenga iringi leyo yokungeja uyinike intombi ukuba uyafuna.